La ntlha ke pagame sefofane ke ne ka fofela ko lefelong la kwa Durban. Mme ke ne ka ikutlwa ke tshogile thata ebile ke sa tshepe le gore sefofane se, se ka fitlha ko re yang.

Nna nka rata go pagama sefofane ke fofela kwa America ebile ke e go bona e naga ya ko ntle. Nka rata go pagama sefofane sa ko Airwaves, e nne sone se nka se pagamang. Ka re ke dumela gore ba ka re tsamaisa sentle ebile go ka nna monate go tsamaya ka difofane tsa teng. Mo go ba ba tshabang go pagama sefofane, nkare ba ka s'ka tshaba ka gonne difofane tsa nou ke tse di bolokegileng tota ebile ga go sepe se se ka tlhagellang. Sefofane se itsamaela monate fela. O fitlhe ko o fitlhang jaaka re pagama, jaaka re kgonang go pagama di taxi le dikoloi ka metlha.

Ka tsela e dibese di tsamayang ka yone mo toropong ya me, di tsamaya sentle tota ka gonne di tsamaya mo ditseleng tse di siameng mme le dikotsi ga se gantsi re di utlwalela tse di bakiwang ke dibese.

Mathata e o kopanang le one go dirisa karata eo ke a go tshwana le gore nako nngwe ga e kgone go sensega kgotsa ga o re o a e sensega e be e sa dire sentle e sa kgone go di bule lebati la bese kgotsa o kgone go tsena ka gonne go nne le diphoso nyana tse di tshwanang le tseo.

Go nna mokgweetsi o o siameng wa dibese ke gore o nne le pelo ya go bereka ka batho le moya o ko fatshe. O utlwisise dillo tsa batho gore o kgone go dirisana mmogo le bone bapagami. Maitemogelo a seemo go ya tirong ke gore o tlhaloganye gore o bereka jang le tsela tsa batho ka metlha le matsatsi.

Ditsela di dintsi tse strike di senyang ka teng ebile di le kotsi ka teng ka gonne di lesa batho ba bantsi ba sa kgone go fitlhella kwa tirong. Di lesa batho ba bantsi ba teng ba kry-ile dikotsi le dibese tse dintsi di kry-ile le dikotsi. La go boela strike gote se setraeke se fedile o kry-a dibese tse dintsi di kry-ile dikotsi di sa kgone go tsena mo tseleng gape. Se ama batho ba ba theogelang ka tsela e maswe tota.

Dibese di tsamaya ka nako e rileng ka metlha le matsatsi. Le fa bese e ka nkema ka dinao nka 'ira ka bojotlhe ba ka gore le nna ke potlake ga ke baakanyetsa go ya tirong.

Kile ya ntshiya bese gangwe fela e le gore ke e pagamela bolelele kgakala nyana le mo ke nnang. E ne ya ntshiya jalo e le gore ga ke tlhaga kante bese setse yone e tswa ebile ba sa kgone gore mokgweetsi a mpone le batho mo teng.